Ga golmna ditlamelwana dife tsa pholo tse e leng gore di tlamela bagodi, mo tikologong ya rona.

Bagodi, go le gantsi, ba itumela thata fa ba le gare ga malapa a bo bona, and-e gantsi ba ikutlwa ba bolokesegile ba le ka mogare ga ba lelapa la bo bone. Ka seo, ke dumela go botoka fa bagodi ba ka tlhokomelwa ke ba lelapa la bone.

Go tlwaelegile go lebelela gore bagodi ba ya, ba fitlhela dijo, ba nwa meriana ka tshwanelo, le gore mo ba dulang mo teng go bolokesegile.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di a di bopa maikutlo a rona ka tsela e e fapa-fapaneng, ka gonne motsofe mongwe le mongwe o ya a tlhoka tlhompho le tlotlo go tswa ko ba lelapa le fa a nnang mo teng.

Ke akanya gore lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlameleng bagodi. Ga ke gopole gore go na le pharologano go ya ka ditso tse di fapa-fapaneng gore bagodi ba tshwanetse go tlamelwa jang, ka gonne mogodi mongwe le mongwe o tshwanetse go fiwa tlhompho.

Mo tikologong ya me, ga go ditirelo dife tse di fiwang go tlamela bagodi. Gantsi lelapa lengwe le lengwe le tshwanetse go dira gore lone, ka bo lone, le tlamele mogodi wa lone.

Le magae a e leng gore a tlhokomela bagolo, ba e le gore ba sekiwa ke malapa a bo bona, mme a duela gantsi ka modende wa mogolo wa bagolo.

Ke nagana thulaganyo ya jaanong, e e leng gore puso e editseng go thusa bagolo, e ya e thusa e le tota mme fela ke nagana gore e ka tokafatsa ka ge puso e ka ntsha ba lebeledi ba ba ka tsamayang, ba lebelela gore ka nnete-nnete e dirisetswa bagolo ka nnete na.

Ke akanya gore pension-e ya puso e ya e dira boleng jwa batsofe bobebe, ka gonne e ya e ba thusa ka go fitlhelela ditlhoko tsa bone.

Kopo ya phenšene ya puso e ya e dira ko dikantorong tsa puso tsa SASSA, mme bone ba tla go thusa ka dinako tse e leng gore di a tlhokagala gore o ye o amogele pension-e ya puso.

Pension-e ya puso gantsi-ntsi ga nke e imolola morwalo wa madi ka mo lapeng. Gantsi-ntsi ga o fitlhela gore lelapa leo ke lelapa le legolo, ebile ga gona ba ba dirang ka mogare ga lelapa leo. Morwalo wa yone o ba o montsi ka mo lelapeng.

Motho o simolola go gola pension-e ya puso ka mengwaga e le masome a marataro. Ebile, ke nagana gore ba dirile mengwaga eo ka gonne fa motho a setse a fitlhile mengwaga eo, mmele o ba boima, ga a sa kgona go itirela gore a fitlhele letseno ka mo ntlung.

Ke akanya gore puso e ka dira thulaganyo le ba dinamelwa, ka tsela eo ba rulaganya gore go nne le dinamelwa tse e leng gore di ka nametsa, di tla nametsa bakekolo, ntle le go ba duedisa madi, gore ba kgone go fitlhelela dipetlele.

Kago ya ditleliniki ka mogare ga metse, le go fana ka tirelo ya bathusa ba baoki ba ba tla tsamayang ka mogare ga metse go tlhokomela bagodi.

Mo ke dulang teng, go na le ditleliniki tse pedi, mme ka bobedi ga tsone ga di kgakala le metse. Ka seo, bagodi ba kgona go fitlhelela pholo le thuso ko go tsone.

Ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di ka fitlhelela balwetse ba e leng gore ga ba kgone go fitlha ko ditleliniking le dipetlele. Ba e leng gore ba robetse, ga ba kgone go fitlhelela pholo, le ba e leng gore ga ba na madi a gore a ka fitlha dipetlele.

Go malwetse a le mantsi a a fapa-fapaneng a o ka fitlhelang kalafi kwa tleliniking. Sekao, bolwetse jwa mafatlha, bolwetse ba sukiri, bolwetse ba kgatelelo ya madi, bolwetse ba HIV, le a mangwe a le mantsi.

Ke nagana gore ditlhoko tsa ditleliniki tse dintsi mo magaeng ke go ikgetholola ga mmasepala mo ditlhokong tsa baagi. E bile, fa ditleliniki di le kgakala le baagi, seo se dira gore baagi ba sa fitlhelele tsa boitekanelo ka tsela e e leng gore ba tshwanetse go e fitlhelela ka tsone.

Balwetse ba bantsi ba feleletsa bolwetse bo fodile ka lebaka la go tlhoka melemo ko ditleliniking. Ba-ba bangwe ba feleletsa ba tlhokafetse, mme fa balwetse ba sena melemo kwa ditleliniking, ba tshwanetse go ya go reka melemo kwa di-chemist-ing.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya tleliniking ka lebaka la maitshwaro a baoki le dingaka. Ba bangwe ba boifa go ya tleliniking ka lebaka la mela e meleele e ba tshwanetseng go e ema. Ba bangwe ka bobone ba na le poifo ya tleliniking.

Go le gantsi, ko ditleliniking go a tlala ka gonne go fitlhela gore tleliniking ke yone e le esi mo motseng. Ka nako tse dingwe, balwetse ba palelwa ke go fitlhelela thuso ko ditleliniking ka lebaka la maitseo a dingaka le baoki, ka tsela e ba dirang bonya ka yone, gore molwetsi a fitlhelele thuso.

Ditleliniki tse di bulang bosigo le motshegare, di a thusa balwetsi ka gonne ka ura e nngwe le e nngwe e o yang ka yone ko tleliniking, o fitlhela thuso ya . Bolwetse bo bo yang bo go tshwenyang, mme fela go botlhoko fa tleliniking e bula motshegare fela ka gonne .

E ka tokafatsa, ka gore balwetse ba tla kgona go fitlhela meriana ya bona ka kgwedi le kgwedi, go laola bolwetse ba sukiri le kgatelelo ya madi.

Go fitlhelela meriana ya , bona, go rutiwa ka malwetse ao, go fiwa maele ka gore ba ja eng, ga ba je eng.

Se se ka dirang gore go kgone go lwantshana le malwetse mo motseng, mme le gape le go fenya malwetse a a fetelang.

Go oketsa ditirelo tsa tleliniki e e tsamayang, lefapha le tshwanetse go hira baoki le dingaka.

Ke a leboga, fa lefapha le kgona go hira baitseanape ba ba ka kgonang go thusa setšhaba ka malwetse a a fapa-fapaneng.

Gore o na le bolwetsi jwa sukiri, o tshwanetse go dira diteko ko tleliniking, mme diteko ke tsone tse di tla go tlhalosetsang gore o na le bolwetse jwa sukiri kapa nnya.

Basadi le bana ba ba sotlakakiwang ba ya ba nna le kgatelelo ya monagano, mme puso ga e bontshe e tsaye matsapa a lekwalo go lwantsha tshotlakako ya basadi le bana.

Kgwetlho e e kgolo ke dipalopalo tsa letsatsi le letsatsi tsa batho ba ba , kapa ntlha ya bong. Ke nagana gore fa tleliliniking gona le lefapha la baoki-baoki le dingaka, tse e leng gore di tlile go ya, di a thusana le batho ba ba yang ba supiwang letsatsi le letsatsi.

Di ditirelo tsa ambulance mo tulong e ke nnang mo go yone di botoka thata-thata, ebile di teng for batho ba setšhaba.

Batho e ya e le ba bantsi kwa toropong. Seo se dira gore tsa boitekanelo go be boima go fitlhelela mongwe le mongwe.

Ke gore le letsetse ambulance. Mogala mosola wa ambulance ke gore e kgona go fa ba gobadi thuso ya potlako mo kotsing.

Tlhokego ya babereki ke yone e dirang gore di-ambulance di fitlhe morago ga lobaka lo lo leele, mme ka nako e di fitlhang ka nako ya ka pela, o fitlhele gore ka nako e o gona le ba e leng gore ba teng ko sepetlele, ga se batswe ba ya go thusa batho ko ntle.